Motswalle ke ho kgothatsa hore o bule account mo o tla beng o save-a bonyanenyana bo nang le bona. Jwaloka ha o tshwere ranta o tswe nka o e save-ela moo ha o tshwere two, ranta o tswe nka o e save-la moo ha hona le bonyanenyana o nonne bo save le moo. Hore ha re fitlha nakong yane moo se nang tjhelete teng, o kgona ho qotsa ka moo mme o bone hore o petjha petjha kae ka ntlong. Hoo ho bohlokwa haholo hore o bane le moo o save-elang teng bankeng ke hona ho bohlokwa.

Ke stokvel-a sa ditjhelete kore jara enana ebile jara e nngwe e mpe. Mpeng hoo ho ileng hwa etsa hore re seke ra save-a ebile re seke ra kenela ntho tse ngata. Hobane ke moo re ileng ra lemoha hore di-price di nyolohile dishopong rnd dintho ha di sa tshwana le tsa pele. So ke tsona tse ke eng. Ke kgalletse hore nkebe ke thola moputso wa wa sona, le hape ha ho sana le batho ba tshepahalang, o tla re o kenetse stokvel a se jwalo ere ha o tlamehile o tlo thola moputso wa hao, o bo so sa thole motho oo. Ke yona lebaka le leng hape le re etsang hore re seke ra hlotse re kenele ditokvela tse so.

Batho bao ba ka di etsa mmangwane bobebe bao ba ka bo etsang ke hore matsatsing anana ke ho ya dishopong. Ba rekisa di stempe tseo o o leng horeng. Ha o tshwere tjhelete e itseng o kgona ho reka setempe mme ba o fa le bukana ya teng, o nka setempe seo o se polaka mo bukaneng ya teng. E re ka nako yane ya maleba e leng right, o kgone ho tsamaya, o ise bukana eo mme o kgone ho reka dijo ka yona. Ke bona e le molemo haholo ho fetisisa, and e etsa dintho di be bobebe, haholoholo hona le hore o nke tjhelete o nonne o e fund - ise o ise kwana, o ise kwana, ke yona e bobebe eo and e cheap-ile.

Bothata monanana ke re ke reka airtime, jwale ke bona dintho tse ngfapanyang maikutlo. Ne ke kopa le nke le nhlalosetse hore hobaneng ha ke rekile airtime ho etsahala tjena. Ke thotse Message monana o mpontshang hore ditheko tsa lona tse di hodimo ho ileng ka makala ebile ho ke nyeleditswe le dintho tse ke sa di tsebeng. Ke hobaneng hoo ho etsahala?

Ke haeba o kgola, ke haeba o kgola mokgolo o itseng hobane ha re le batho ha re kgolwe ka ho tshwana. Ha ba ya hao ya bankeng o fihla bankeng, ba kgona ho bona hore o wela hokae. Ebe hee ba ho kgethela hore wena o tlo tlameha ho sebedisa account e itseng.

Wa tseba Mama, ho easy jwang ho patala sekolo ka founu ya hao? O tsole hona ka ntlong ka monana. Ho sena moo o yang teng ebile ho no ho savela. Le ho tsamaya o ye diphaposing kapa ho tsamaya o ye toropong moo ho o tlo senyang tjhelete ya hao teng ya transport, kapa tjhelete ya hao teng ya petrol. Hoo ho bobebe hore o ka sebedisa fonofono ya hao wa patala sekolo fees sa ka monana mohaleng wa hao moo ke tlo kenyetsang app ena teng, mme ke tla o bontsha hore o etsa jwang.

Dumelang, ke ile ka bana le bothata bo hlahella. Ke ne ke ile ke lo hula tjhelete mme karete ya ka e be e wela ka hare ke ile ke lo, ke ile ke lo hula tjhelete eo mme ha ke tsebe bothata bo bile kae, ke bone fela e se bile e nyametse. Jwale ke batla ho tseba hore ke mathata ao ke tlo a etsang jwang hobane hona jwale ha ke maemong a matle hohang.